Ndikha iipesika ezivuthweyo ndizihlambe, ndizinqunqe ndizibeke phandle endaweni enelanga kube khona nomoyanyana ongenayo kuyo. Ndithathe sisefo sam esi endizokwazi ukuzivala ngaso ukwenzela uba izinambuzane zingangeni, ndiyibeke apho amalanga elandelelanayo ndimane ndizingenisa zide zome.

Ngalo eli xesha lokuba imvula inqabile ndingabacebisa abalimi abasakhulayo uba benze ii-boreholes ukuze bazokwazi ufumana amanzi, bazokwazi ukunkcenkceshela izityalo zabo ukuze bakwazi ukuba nesivuno esihle kuyo lo nyaka bangabi nayo ilahleko.

Umhlobo wam ewe yena ndingamvuyela ngoba esiphethwe kakuhle esi silo esiyihagu, kodwa ndingaphinde ndimbonise ukuba ihagu ayisosilwanyana esenzelwe uba sihlale endlini. Ihagu kumele izihlalele phandle kulapho ikwazi khona ukufumana umoya izikhangelele . Ihagu ayisosilwanyana sasendlini sisilwanyana saphandle, makayikhulule ifumane inkululeko yayo ngaphandle.

Yanga urhulumente wethu angakhawulelana nabelimi abanikeze izityalo abenzele ii-boreholes ukwenzela ukuthi ngalo eli lixa loguquguqukayo lwemozulu bakwazi ukuziphilisa bakwazi ukwenza izityalo ezizawukwazi ukuthengiseka ngamaxabiso aphantsi.

Ukunqaba kwemvula ngenxa yoguquguquko lwemozulu kuba nemiphumo emibi kakhulu kwimpilontle yemfuyo. Oko kuyenza imfuyo ife, imfuyo ngoba iye inqatyelwe ngamanzi ingafumani manzi okusela, iye ife imfuyo yethu ngelo xesha.

Njengomlimi kunyanzelekile ukwazi ukuba izityalo ezithile ziyahambelana nemvula na okanye zihambelana nelanga okanye zihambelana nokubanda. Awuveli utyale njee. Yazi ixesha lonyaka lokutyala umbona, uyazi ixesha lonyaka lokutyala imifuno eluhlaza .

Kubaluleke kakhulu ukujonga amaxesha ezikhula ngawo izityalo. Xa ndifuna utyala imifino, ixesha elilungele ukutyala imifino kusentwasahlobo lize kuthi kufika ukutshisa behlobo zibe sezikhulile izityalo zam tyiwa.

Iziqhamo ezikhula kakuhle ebusika iziqhamo ezifana neeapile, amapere, amaorenji namanartyisi, ziziqhamo esizifumana zonwabeleke kakuhle ebusika.

Imveliso kwezolimo iba nefuthe elikhulu kumaxabiso okutya, ukuba imveliso iye yaba phantsi loo nto isekelela ukuba amaxabiso okutya abe phezulu kakhulu kube nzima ukufikeleleka.

Umhlaba okutyalwa kuwo unefuthe kakhulu kwisivuno. Ngoko umhlaba funeka umhlaba uxilongwe ube ngumhlaba otyebileyo ufakelwe iifethalayiza ukuze uzokhupha iziqhamo nemifuno etyebileyo ezawukwazi ukuthengiseka.

sezifama, iindawo esihlala kuyo yindawo ekumele icoceke ibe yindawo ekhuselekileyo kwaye le ndawo yethu akumelanga ibe kude nalapho sisebenzela khona.

Iingenelo zokutya zokufuya iinkukhu ndiyakwazi ukuba xa sezandile ngendlela ezanda ngayo ndibona nam uba njalo ziyanda ndiyakwazi ukubuya sixhele kwalapha kuzo singayi ezivenkileni ukuze sifumane inyama, sidle kwalapha kuzo. Ndikwazi ukuthengisa nam kwalapha kuzo ndifumane inzuzo.

Owu iminqathe yeyona nto ndiyithandayo, ndihlala ndinayo kwiigadi zam ngalo onke maxesha. Andiyiphosi ukuyityala. Iminqatha kulula ukuyipheka, uyakwazi ukuyidla ingaphekwanga kwaye inikeza impilo emzimbeni.

Xa ndinoba nesipinatshi esivumileyo kangako ndingabelana nabanye abantu, abantu abangathathi ntweni ndiphinde futhi ndisithengise kwabo bathatha entweni.

Urhulumente yena uyenza unako nako ukuphuhlisa kodwa noko kungonelanga mna ndicinga uba angenza ngcono anikeze abantu basetyhini imihlabanyana wokulima abanikeze nembewu yokuqala.

Akufanelekanga tu konke konke ukurhola ngaphantsi kumvuzo obekiweyo. Koko ndingacela kumnikazi wefama ndibonisana naye kuqala uba le mali endiyirholayo hayi iindleko zam ayizenzi kwanto andikwazi ukuphila kulo ngayo le mali.

Ukuba bendinokuba yinkomo igama benozibiza ngalo ingaba nguBelfuthi, uVelfuthi undikhumbuza inkomo yakuthi yakudala inkomo eyayityebile, iinkomo eyayiyintsengwanekazi. Ndandiyithanda loo nkomo.

Ntombi yam, kunomehluko phakathi kobisi olusandukusengwa nobisi esiluthenga evenkileni. Ubisi esiluthenga evenkileni lubisi oluqanduliweyo, loo nto kulenza ukuba lihlale ixesha elide lingamoshakalanga okanye lingajikanga laba ngamasi. Kanti olu luvela enkomeni sigqiboku bhakthiriya. Elo bisi alixilongwanga lubisi ongakwazi elingakwaziyo ukuhlala ixesha elide liye likhawuleze lijike libe ngamasi emva kwamalanga.

Indlela yokugcina ubisi ukuze lungajiki lube ngamasi ngaphandle kokusebenzisa ubuxhakaxhaka bale mihla kukuthatha ubisi ulibeke endaweni epholileyo apho kuza kube kungona khona umoya lingahlangani nelanga. Okanye enye indlela ongayisebenzisa kukuthatha ubisi ulifake emanzini uthathe apho liyagcinakala lipholile, enye indlela ungathatha isitya osibumbe ngomdongo ugalele khona ubisi lwakho luzalugcina lubanda.